Ngabeluleka ngokuthi ziningi iy'nkinga emendweni, kodwa kubalulekile ukuthi uma behlangabezana ney'nkinga, bekwazi ukuhlala phansi bekhuluma bebonisane. Kubalulekile futhi ukuthi kukhishwe abantu bangaphandle ezindabeni nasezinkingeni zabo. Okunye, uma abantu beganile, kumele futhi babe nabangani bekwazi ukuthi omunye nomunye akwazi ukushera noma yini nomunye bekwazi ukuxoxa nganoma ngayini. Bephinde bebonisane nganoma ngayini.

Ngingaphakamisa uhlelo oluholwa umphakathi olubizwa nge-Rural Land Access Initiative. Amaqhinga azobandakanya ukwenza imephu yomhlaba obambe iqhaza, ukusungulwa ama-trust omphakathi omhlaba kanye nokuhlinzeka ngokuqeqesho ngezinqubo zezolimo ezisimele. Izinqubomgomo zizogxila ekukhulumeni kwemithetho ebandakanya wonke yokushintshwa komhlaba ukuqinisekisa amalungelo abantu besifazane omhlaba kanye nokugqugquzela ukudluliselwa komhlaba phakathi kwezizukulwane ngezizukulwane. Ukubambisana kuzobandakanya ukusebenzisana nohulumeni basekhaya nama-NGO nezinhlangano zabalimi ukuze kuqinisekiswe izinqubo zokwabiwa komhlaba ezinobulungiswa, ezisimeme, nezilinganayo ezibheke phambili izidingo zemindeni yasemaphandleni.

Ukufundisa ingane yami ngamasiko nemikhosi yamaZulu, ngingaqala ngokuyicobelela ngezindaba futhi ngichaze ngokubaluleka kwamasiko, imicimbi efana nomkhosi womhlanga kanye nosuku lwamagugu. Singahlanganyela emisebenzini yesintu efana nokupheka ukudla kwesiZulu, ukufunda imidanso yesintu nokwenza imisebenzi yezandla efana nobhasikidi noma ubuhlalu. Singahamba ndawonye emicimbini yamasiko futhi sixoxe ngamagugu nezimiso ezisekela isiko lamaZulu, njengenhlonipho, ukuphatha izivakashi nomphakathi.

Ngosiko lwamaZulu, kubalulekile ukulanda umuntu ngehlahla, ukuze umoya wakhe uzolala ngokuthula. Uma umuntu ngehlahla, uba umoya ovunguzayo, ohluphayo, onganakho nokuthula. Abanye bayaye bethi izipoki.

Inhloso yalolu shintsho ukulungiselela insizwa izindima zayo ngesikhathi esizayo kanye nezibopho emphakathini wayo. Imfundise izimiso ezibalulekile, amakhono namasiko. Lo mkhuba wokundlula, uyamsiza ukuba athuthuke ngokomzimba, ngokomzwelo nangokomoya. Amhlomise ukuba anikele ngendlela okuyiyona emphakathini wangakubo, anakekele umndeni wakhe futhi abe umholi ohlonishwayo.

EmaZulwini, ukudla kudlala indima enkulu ekwakheni ubudlelwane nasekukhuthazeni umoya womphakathi. Ukwabelana ngokudla kwesintu okufana nemifino kanye nezijingi, kuletha abantu ndawonye, kugqugquzelwe ubumbano nobudlelwane emphakathini. Ukudla kuvame ukuhlinzekwa ngesikhathi semikhosi kanye nemibuthwano okufanisekisa ukungenisa izihambi, inhlonipho nokuphana nokuqinisa ubuhlobo emiphakathini.

Imindeni yamaZulu ehlala ezindaweni ezisemadolobhedeni, igcina amasiko ngokuhambela imicimbi nemigidi efana nemembeso, imihlonyana kanye nemishado yesintu. Iphinde ipheke ukudla kwesintu okufana nojeqe nosu ngezindlela zesimanjemanje. Kanti nemvunulo efaka phakathi izicholo, amabheshu, kanye nezimbadada nayo isagqokwa kodwa ixutshwa ngezindlela zemfesheni yesimanjemanje.

Izinkolelo zendabuko okholweni lwami, zinikeza umuzwa wenduduzo, ukuphepha nokuxhumana nemvelaphi yami nomphakathi engiphila kuwo. Lezi zinkolelo, zinikeza isiqondiso, isiqiniseko, kanye nohlaka wokuziphatha olulolonga impilo yami yansuku zonke, kanye nokwenza izinqumo. Ukwamukela lamasiko, ngizizwa ngigxilile ngigqugquzekile futhi ngixhunywe ngenjongo enkulu, eyazisa ukukhetha kwami, izindinganiso kanye nobudlelwano.